Ga ke na kitso e ntsi ka dipalangwa tsa dithoto, ga ke na kitso gore di dira jang kampo le gore pele ga leeto go diragala eng, ka jalo ke ka rata go itse ka ga lone, ke ka rata go itse ka ga yone metšhini eno.

Go tshwanetse go netefadiwa gore ga go tseiwa leeto le le leele ka bese, bapalangwa kampo bone batho ba ba palameng bese ke palo e e lekaneng le dithoto di dutse ka lenaneo le le siameng le gore le mokgweetsi go itekanetse go ka tsaya leeto leo, go diragatsa bonnete ba gore batho ba tla goroga ba bolokesegile ba fitlhe ba sireletsegile.

Ke ka dira bonnete ba gore ke boela kwa dipalangwa tsa sefofane di fitlhelang teng, ke bue le bone gore ba lebelele tlhakatlhakano ya kampo gona gore morwalo o setseng ke wa ga mang gonne ke a itse gore ba na le di nomore kampo one maina a batho ba ne ba palame sefofane ka jalo ba kgone go itse gore ke mang a siileng morwalo, ke mang a tshotseng morwalo o e seng wa gage.

Babereki mmogo ba ka dirisa koloi e le nngwe go ya tirong, lebaka e le gore ba tla be ba fokotsa morwalo wa go tshela petrol-o mo dikoloing tse di farologaneng, ka jalo ba ne ba tla be ba ntsha madi a a lekaneng go kolekela petrol eno e tshelwang mo koloing gore ba kgone go bona gore madi a bone a felela kae.

Ee, bagolo ba na le tshedimosetso e e lekaneng ka dipalangwa tse di fokoditsweng tlhwatlhwa mo tikologong e ke dulang mo go yone.

Tota go bua nnete, ga ke na bonnete ba gore go dirisa sefofane go kampo go tlhwatlhwa e kwa tlase, ga se ke ke ele tlhoko, ga ke na kitso le difofane gonne nako e ntsi ke dirisa tsone di-taxi le dibese.

Tota ga e se gantsi go direga gore go nne le bothata gore madi a felele ka letlha le le beilweng la letsatsi la leeto, e fela ga go diragala go nna le gore a go na le bao ba ka thusang ba bangwe ba ba nang le madi a tlhaelang, ga e le gore madi a bone a leeto a tlhaela go nne le bao ba ba thusiwang ba ba tlhokang thuso ba thusiwe, ke yone tharabololo e gantsi e nnang teng e fela ga ise go diragale gore go nne le mongwe o o kopana le mathata a gore madi a gagwe ga a felela ka letlha le le beilweng.

Ke tla letsetsa rre wa me, ke mo bolelele seemo se ke leng mo go sone, ke tla mo tlhalosetsa gore go fitlhetswe diritibatsi mo gare ga dithoto tsa ka, tseo kesa itseng gore di fitlhile jang, mme fela, ke tla mo letsetsa e nne ene wa ntlha go utlwa ka seno, le gore a tle a go nthusa go tla go rarabolola seno se ke tlabeng ke le gare ga sone.

Tota tiriso ya diterena yone e kotsi thata gonne terena ga ke bone e sireletsegile, ka gonne go na le gore batho ba palama terena ka ditsela tse di sa siamang kwa ntle ga yone kampo e tsamaya.

Ke ne ke tla dira bonnete ba gore ditsela tse di nang le di-potholes di tswetswe, ditsela di a bakaangwa, ditsela tse di nang le di-potholes ke tsone tse di dirang gore go nne le dikotsi tse dintsi, mme ke ne ke tla diragatsa gore di baakanngwe ditsela tseo tsotlhe tse di sa siamang gonne seo ke go baya matshelo a batho mo kotsing. Tota ruri ke selo sa ntlha se ne ke tla se baakanya. Se sengwe ke go diragatsa gore mapodisi a dule a le teng ba lebelele gore bakgweetsi ba ba kgweetsang mo ditseleng tsa rona a ke fa ba tsamaya ba itshietse, ga ba kganna mo tseleng go nne le eo ke nngwe ya dilo tse di dirang gore matshelo a batho a nne mo kotsing mo ditseleng tsa rona.